A mokopi ke kgotsa motsadi yo amogetseng karata ya sekolo mo lapeng, go lekola gore lapa la mokopi le na le madi a lekaneng go tshegetsa sekolo, kgotsa a ba tlhokana le thuso?

Mekgatlho ya ditshenyegelo, ditshenyegelo tse di oketsegileng madi a o ka a adimang.

Di bontsha boitshepo jwa me mo ditlamelong go tokafatsa, ke tshwanetse go duela sekoloto ka nako, le go dirisa dikarata tsa sekoloto ka boikarabelo le go lekola tlaleletso ya sekoloto ya me.

Go dira dikopo tse dintsi ka nako e le nngwe go tlhoka histori ya sekoloto, mme tsela ya go tlhomamisa e ka nna go kgetha karata e e lebaneng maemo a me, le go netefatsa gore ke na le madi a a tswang ka gale sa bofelo go botsa, kgotsa go batla dikgakololo fa ke sa tlhaloganyeng diphetolelo tsa karata.

Go botlhokwa thata go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto pele o dira kopo ka go nne o itse ditshwanelo le maikarabelo a gago, o lemoga ditshenyegelo tse di fitlhegileng go tila ditlamorago tse di kotsi, go thusa go bapisa ditumelelo tse di farologaneng, go netefatsa boammaaruri jwa kopo ya gago.

Go nna le kitso ka madi le go ithuta go ka thusa batho ka ditsela tse di latelang fa ba batla karata ya sekoloto, go tlhaloganya ditshenyegelo batho ba ka lemoga.

Fa banka e dumela gore motho a ka fiwa sekoloto e tsaya tsia dilo tse di latelang histori ya sekoloto banka e lekola gore o kile wa adima madi jang mo nakong e e fitileng, le gore o ne o a duela ka nako. Gape banka e lekola bokgoni jwa go duela e sekaseka madi a o a amogelang ditshenyegelo tsa gago le gore a o ka kgona go duela sekoloto.

Overdraft facility ke fa banka e go letla sutisa madi mo akhaontong ya gago go feta se o nang le sona. E na le dilo tse di molemo le tse di di latelang. Dilo tse di molemo e ka nna go fitlhela madi ka bonako, ga e na dikopo tse di rarabetseng.

Ke dituelo tse di tlwaelegileng tsa banka tse di amanang le go dirisa madi a a fetang a mo account-ong. Ke tse di latelang morokotso wa overdraft le go tila le tefelo ya go feta limit-e. Go tila go tlhoma alarm-o kgotsa SMS alert gore o itse fa o atamela limit-e, go bitsa gape le banka go kopa tetla pele o feta limit ya madi a o nang le one mo account-ong.

Dituelo tse di banka di di lebisang fa o dirisa madi a mantsi di ama madi a o a dirisang ka tsela e latelang, tlamo ya dituelo mo mading a motho. Go fokotsa madi a setseng dituelo le morokotso di ja sengwe sa letseno la gago mme se se ka batla go tlhoka madi go reka dilo tsa botlhokwa. Ditsela tsa go fokotsa dituelo tseno o ka dirisa tekanyetso ya madi budget go bontsha gore o dirisa madi a a le kae go tila go feta mo account-ong.